Kulesi sikhathi samanje sibhekene nenkulu inselelo singabalimi. Kungenxa yokushintsha kwesimo sezulu. Zonke izitshalo esizitshalayo, asinaso isiqiniseko sokuthi sizokwazi ukuzivuna mekufika isikhathi, ngenxa yezimvula eziningi eziba khona, ebezingalindelekile. Singabalimi kumele siqhamuke namasu amasha okwazi ukuvikela izitshalo zethu. Kumele sitshala kusenesikhathi, sibiyele umhlabathi esisuke sitshale kuwona, ukuze sikwazi ukuvuna izivuno ezanele ukuthi singakwazi ukuthi sizidlulisele emindenini yethu.

Njengomlimi osamusha, ziningi inselele esibhekene nazo, ezinye zazo izinambuzane eziqeda izitshalo zethu. Uhulumeni usinike uhlelo olusha lapho esinikezele khona ngezipho esizokwazi ukuzifaka uma ngabe siyofaka lezi zibulala zinambuzane ezingadini zethu. Inkinga esibhekana nayo lapha mesifika ensimini, kwesinye isikhathi, izivikeli azanele ukuthi zingasetshenziswa yiwo wonke umuntu okhona ensimini. Sigcine sibolekisana ngazo okungavumelekile ngokomthetho wenhlanzeko.

Njengomlimi osamusha, ngingakhetha ukulima okudayisayo. Isizathu salokho ukuthi ngizovuna imifino eminingi ephilayo, ngoba ngizobe ngikwazile ukuzivikela izinambuzane. Ngizokwazi ukukhipha isivuno esiningi engizosihambisa emakethe, ngikwazi ukuthola imali ezokwazi ukondla umndeni wami.

Ngenxa yesikhathi samanje esinezifo eziningi, ngingakhetha ukudla okushintshiwe izakhi. Isizathu salokho, lokho kudla kuzobe kuhloliwe, kunesiqiniseko sokuthi kuzofika kwakhe izakhamzimba empilweni yami. Noma ngabe kuthatha isikhathi esingakanani, kodwa kunesiqiniseko sokuthi lokhu kudla engikufaka emzimbeni kuwulungele umzimba wami.

Ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu, umhlabathi wethu awusafani nakuqala. Singabalimi kudingeka ukuthi siwukhuthaze umhlabathi wethu, ngokufaka umanyolo ukuze sikwazi ukuthola izivuno ezifanelekileyo mangabe sekufika isikhathi sokuvuma. Kumele siwunakekele ngokuthi sibulale izibulala magciwane eziba khona ezinsimini zethu.

UNokuthula kumele athole izibulali magciwane, noma izibulali zinambuzane. Izibulali zinambuzane ziyayivikela imbewu nezitshalo ensimini, kodwa kumele uzifake kusenesikhathi ukuze zife zonke izinambuzane ingakaphumi imbewu phansi.

Umakhelwane wami uZenani Msweli, ungumakhelwane onengadi enkulu. Njalo mekufika isikhathi sokuvuna uhlezi evuna izitshalo eziningi. Isizathu sokuthi avune okuningi umakhelwane, yingoba uma ngabe etshala uyafake izikhuthazo embewini yakhe, noma masesizolunga isivuno sakhe. Sonke lezi zikhuthazi ziyasiza ekutheni zibulale izinambuzane ezikhona ensimini, yingakho evuna njalo isivuno esikhulu.

Umehluko uba mkhulu kakhulu phakathi kokulima okwejwayelekile nokulima okuphilayo. Ukulima okujwayelekile, awudingi ukuthi ufake isikhuthazo mhlabathi, ngoba konke osuke ukufakile kuyazimilela, kodwa isivuno asibi sihle. Kanti ukulima okuphilayo, kufunake ufake izikhuthazo mhlabathi ukuze ovune isivuno esiningi.

Umnikazi wepulazi, ukuze aqinisekise ukuthi amaqanda awadlulisela kumakhasimende akhe ayikhwalithi, kumele athole abantu abazomqoqela kahle amaqanda, bawafake ezitsheni eziphephile, ukuze angashayisana ngesikhathi ethuthwa endaweni la esuke esuswa khona ayobekwa khona kumakhasimende.

Eminye imikhiqizo yasepulazini engashintshwa ibe ukudla okulondoloziwe, ungasebenzisa amapentshisi. Amapentshisi uyakwazi ukuwavuna, mese uyawapheka, uwenze ujamu, ongakwazi ukuthi uwudayise uthole inani eliphezulu lenzuzo, ngokwenza ujamu. Ngokunjalo nobhanana, ubhanana ungawuthatha ukugcine, mese uyawuthatha wenze ngawo izinkwa zikabhanana, ongakwazi ukuthi uzidayise, uthole inani eliphezulu.

Ukuze uMaMndleko, ugogo wami, avune isivuno esiphezulu, kumele akhe imigqa ngenkathi etshala. Kuyasiza-ke ukwakha imigqa, ngoba kusiza uma ngabe uyachelela izivuno zakho. Indlela iba lula ukuthi uzithelele, futhi noma ngabe usuyavuma, zikheka kalula izivuno zakho ngoba zisuke zihamba ngolayini.

Ngenxa yomthelela wesimo sezulu, asisakwazi ukuvuna isivuno esanele ukuthi sondle imindeni yethu. Sekuyakusiphoqa manje ukuthi sihambe amabanga amade, siyofuna umsebenzi, ukuze sikwazi ukuphilisa umndeni wethu. Kuyinselelo enkulu, ikakhulukazi kuzinhloko zekhaya ukuthi zihambe ziyofuna umsebenzi, ngoba sishiya amakhaya engenabelusi.

Ngingathanda ujamu owenziwe emakhaya. Isizathu sokuthi ngithande ujamu wasemakhaya, yingoba awuhlanganisiwe namakhemikhali ukuthi uwugcine isikhathi eside, futhi unempilo ngoba akukho okufakiwe kuwona ukuze ugcineke isikhathi eside.

Ukusetshenziswa kwamakhemikhali, kubalulekile kakhulu ukuthi umuntu owasebenzisayo abe nolwazi ukuthi isikali esisetshenziswa singakanani, ngoba uma ngabe uzosebenzisa isikali esidlulele, ngeke iphume imbewu osuke uyitshalile, futhi izobulala zonke izitshalo osuke uzifaka uzifakile phansi emhlabathini. Kubalulekile ukuthi wazi isikali okumele sisetshenziswe samakhemikhali, ensimini yakho.

Umubuzo wokuqala engingawubuza okuwukuthi, ibaluleke ngani I-PPE, ikakhulukazi uma ngisebenzisa izibulali magciwane, noma izibulali zinambuzane, nanokuthi ingivikela kangakanani ebungozini bamakhemikhali engiwasebenzisayo ukubulala izinambuzane.

Izinzuzo eziba khona zokulima ngokwemvelo ukuthi awusebenzisi amanani aphezulu ukuthenga izitshalo zakho, kodwa izinselelo eziba khona isivuno esitholakalayo uma ngabe usuthatha isivuno, siba sincane ngenxa yokuthi isivuno sakho zidliwa izinambuzane, ngoba usuke ungazifakanga izibulali zinambuzane ensimini yakho ngenkathi uqalisa ukutshala izitshalo zakho.

Uma ngabe ngingumphathi we-supermarket, ngingaqala ngokuthi ngithenge ukudla okuzokwanela izinsuku ezintathu ukuthi ngikudayise, ukuze kungaphelelwa yisikhathi. Ngiqale ngalokho kudla engisuke ngikuthenge ngasekuqaleni, ngigcine ngokudla okufike ngamuva. Mese ngibona ukuthi isitokwe sami siyehla, mese ngiphinda futhi ngithenga esinye isitoko.

Umbuzo wokuqala ofikayo empilweni yakho mngabe ulahlekelwa umsebenzi, owokokuthi uzowunakekela kanjani umndeni wakho. UZanele ngenkathi elahlekelwa umsebenzi wakhathazeka kakhulu ukuthi umndeni wakhe uzowondla kanjani. Kodwa ngenxa yokuthi ukwazile ukucabanga ukwakha ingadi yakhe encane, zashintsha zonke izinto empilweni yakhe, ngoba uyazi manje ukuthi usezokwazi ukuwunakekela umndeni wakhe ngokufanelekileyo. Uzothola zonke izinto abazidingayo, aphinde athathe isivuno sakhe asidlulisele nasemakethe, athole imali ngaso.

Ubuchwepheshe bamathuluzi nemishini emisha esetshenziswayo ezinsimini kule sikhathi samanje, kusiza kakhulu ekongeni isikhathi. Kwenza ukuthi imikhiqizo yethu iphume ngesikhathi futhi ifike ngesikhathi esifanelekileyo ezimakethe eziseduze, nekhwalithi yesivuno sethu iba nkulu ngoba sisuke sisebenzise imishini namathuluzi afanelekileleyo.